Nna ke nahana boratekesi ba etsa mohwanto ka mabaka a hore mohlomong ba lwanela taba ya hore ho be le ditekesi tse ding tse ntseng di kena. Batho ba bang ba batjha ba ntseng ba kena ba ba nkelang tjhelete, ba ba nkelang moputso. Ha ba ntso kena batho ba batjha ba ba le tahlehelo, ba lahlehelwa ke tjhelete. Ke nahana, ba lwanela taba eo ebe ba bolayana. Ba bolaya ba batjha, ba lwana ba lwanela taba ya tjhelete. Ke ka moo ke nahanang ka teng. Ha ke so be mo mohwantong. Empa feela ke hlola ke utlwa di-radio-ng le di-television-eng.

Ha jwale ha ke so tsebe ho kganna sethuthuthu, empa ke ka thabela hore ke be le sona. Nka thabela hore ke se reke, ke ka se reka. Ke rata sethuthuthu hobane se batla se se potlaka ho feta koloi. O ka o ka fihla dibakeng ka pele ho feta ka moo o ka kgonang ka koloi. Ke se ratela hore se ka pele. O ka fihla ka pele ho atisa le ha o sebedisa koloi. Ke ka hoo ke se ratang sethuthuthu.

Nna ke bona ha line e tjhesa o tla fumana ditekesi tse ngata di tletse, ho le thathanyana hore o fumane taxi. Ha ntso o leka ho emisa, di ntse di feta feela, di tletse. E atisa ho tjhesa haholo mafelo a kgwedi. Ha kgwedi e fedile, batho ka bongata ba ya ditoropong le ka matsatsi a mang a ha batho ba fumana mokgolo wa bona. Batho ba ba fumana mokgolo ka nako tse fapafapaneng. Mme sephethephethe se ba se ngata haholo, dikoloi di ba ngata.

Ke nahana di tsamaisa tshebeletso ya boleng ho maqheku. Hoba dibese ho batlahala, ho bolokehile haholo hore o di palame, o tsamaye ka tsona. Hape tjhelete ya teng ha e tshwane le ya ditekesi, e batla e le fatshenyana. Hore o kgona ho patala tjhelete e fatshe e sa tshwaneng le ya taxi. Hape e ho bolokehile hore o tsamaye ka bese ke seo ke nka se bolelang.

Tjhe, nna nka se be mokganni wa tekesi nka se o thabele mosebetsi oo. Empa feela ke nka kena tshebetsong eo ho ba mesebetsi e sokoleha Afrika Borwa. Ha e le ona feela o teng tjhe ke ka kena. Empa ha se mosebetsi o ko thabelang. Le bana ba ka, nke se ba kgothalletse hore ba kganne ditekesi. Ntho eo ke e tshabang ke dipolayano le ho lwana ha boratekesi. Ke yona, ke sona sesosa se seng se ntshosang.

Ha e le nna feela a se nang koloi e tlo ba tlo ba, e tlo batla e le ntho e seng bonolo ho nna. E tlo batla e ndulang ha bohloko. Seo ke ka se etsang hore ke lokise taba eo ke hore ke sebetse ka thata. Ke leke ka hohlehohle hore le nna ke iphumane ke tshwana le bona. Nka leka tsohle le bona ka buisana le bona hore ba nnehe dikeletso hore na nka etsa jwang.